Ndzi tsakela ku tlanga na vana van'wani hikuva swi pfuna ku aka vuxaka ni ku dyondzana hi miehleketo yo hambanahambana.

A swi humesi leswaku swi kahle hikuva vana va lahlekeriwa hi nkarhi wo tlanga ni ku tihlanganisa ni wa ni vanhu leswi swi nga va ka ku pfumala miri lowu hanyaka kahle ni swi koti swo tihlanganisa.

Mina ndzi tsakela mitlangu ya le handle hikuva yi pfuna miri wu tshama wu tiyile naswona yi pfuna leswaku ndzi tihlanganisa ni van'wani hi ndlela ya xiviri.

Ndzi nga bumabumela hi mitlangu yo dyondzisa tanihi minecraft education addition kumbe cool maths games hikuva yi pfuna mufana wa malembe ya kumbe ku tiphina loko ndlela a dyondza vutlhari bya ku anakanya ku lulamisa swiphiqo ni ku tirhisa mbilu kahle sikhathini xin'we.

Khombo ra kona hileswaku ri nga endla ku ngopfu ku lahlekeriwa hi nkarhi wa xikolo ni ku onha mahlo hikwalaho ka ku languta xikirini nkarhi wo leha.

Mitlangu ya le ka tiselulafoni ya kahle yo aka eka vana hi leyi dyondzisaka ku fana na kumbe ABC Kids hikuva yi pfuna vana ku dyondza ririmi nomboro ni vutlhari byo anakanya loko va ri karhi va tiphina.

Mitlangu yo gembula i ku fana na Lotto, Poca na slot machines naswona matlangelo ya kona i ku u tlhela u langutela ku hlula hi ku pfumelana ka ka .

Ntlangu lowu ndzi wu rhandzaka i soccer naswona milawu ya wona i ku tirhisa milenge ntsena ku nghenisa bolo eribuweni ra valala naswona ntlangu wu teka timinete ninety .

Ina tinsimu ti endla leswaku mitlangu ya vana yi tsakisa swinene tinsimu ti pfuna ku khoma matimba, ku endla wu tsakisa ni ku endla leswaku vana va rhandza ku tlanga nkarhi wo leha hikuva swi hlengeleta xinghana ni ku endla ntlangu wu wukulu.

Munhu a ti lulamisela hi ku landza milawu ya ntlangu ku tirhisa ta miri leti faneleke ku ya endhawini leyi faneleke ni ku siya milawu ya valavuri.

Rimbewu leri tlangaka ngopfu hi timavuri hi vugandzeri ti dyondzisa vana ku anakanya emahlweni ku teka swiboho hi xikongomelo ni ku lulamisa swiphiqo swilo leswi swa nkoka eka vutomi bya siku ni siku.

Ina mitlango ya ya manguva lawa ya ha ri na dyondzo leyinene loko yi tirhisiwa kahle hi xikombiso minecraft education system yi dyondzisa vana ku anakanya kahle ku lunghisa ni ku tirhisa ni vana yi pfuna vana ku dyondzisa tinsimu to hambanahambana tanihi swilo, xiyimo na ni nhlokomhaka ya matiko hi ndlela leyi tsakisaka hi ndlela leyi vana va tiphina kutani va dyondza swo karhi swa nkoka leswi na nga pfuna vutomi bya vona bya siku ni siku.

Nkomiso lowu ndzi nga wu garingetela hi kokwana wa mina hileswaku loko a tirhisa thekinoloji u fanele ku lawula nkarhi wa yena hi ku olova ku tlula ku tshama nkarhi wo leha i ku khompyuta kumbe e selulafoni loko a endla u ta kota ku tiphina ku tlanga ni ku dyondza swinene hi ndlela leyinene.

Loko ndzi ta kokwana a ku garingani ndzi titwa ndzi rhurhile xitori lexi ndzi xi tsaka ngopfu hi loko a ndzi nyika matimba ni ku hlamusela ku rhandza ka mina.

Milawu ya ntlangu wa muravarava i ku tirhisa ta mirhi leti faneleke ku landza milawu ya vulavuri ni ku teka swiboho hi ku olova.

Ntlangu wa ncuva wu dyondzisa ku anakanya kahle ku teka swiboho ni ku tirhisana milawu ya wona i ku landza milawu ya wulu ku tirhisa tinxaka ta mirhi leti faneleke ni ku nkarhi na ndhawu wa ntlangu.

Ntsheketo lowu ndzi nga va byelanga wona i ntsheketelo wa loko ndzi dyondza ku tlanga soccer ndzi wu byela vona hikuva ku kombisa ndlela leyi ndzi hlanganyeleke na yona hi vanghana ku anakanya kahle ni ku teka swiboho ni swa na swa naswona swi pfuna ku dyondzisa ntokoto wo tirhisana ni ku tshama u tiyile miri ni mbilu.

Ina va kula vatsari va kombisa vana switori leswaku va dyondza mitirho ya vutomi ku anakanya kahle ku tshama va va rhurile ni ku tiva ku tirhisana ni van'wana switori swi swi tlhela swi endla leswaku vana va tsaka naswona swi kotla vutlhari lebyi va nga ta byi byi tirhisa siku na siku.

Ndzi rhandza xivuriso lexi xi xifaniso lexi loko ku ri ni ku tirha hi matimba ku na xiphiqo lexi nga kotekala ndzi xi rhandza hikwalaho ka leswaku xi pfuna ku khutaza ku tiya swinene ku hlula swiphiqo ni ku anakanya hi ndlela leyi lulameke eka vutomi bya siku na siku.

Tipulatifomo leti ti hakeriwaka hi ku tlheleka ku hlalela eSports ti katsa Twitch, YouTube Gaming, Facebook Gaming Stream Live Event Section.

u hlalela hlanganyela ni vanghana tirhisa tutorials guide ni endla practice hi ku tiya.

Ina hikuva yi khoma va misava yi katsa skills cash prices sponsorships ni professional .

Vaendli va landzela milawu va moderator va nyika warnings ni ku kombisa hi ntokoto.

U nga wu hundzula hi ku ku tiva swilaveko swa bindzu bindzu ni ku tirhisa vutivi bya wena ku hlayisa mali ku aka brand ni ku kombisa switirhisiwa swa wena swa hungasa ku hakela switirhisiwa ni ku pfuna van'wani ti-services kumbe products ku lawula mali ku xava ni ku hakela hi ndlela leyi lulameke ku endla profit.

Tipulatifomo leti tihakeriwaka ku endla mali hi ntirho wo ti tsakisa ti katsa five upwork .

Munhu u fanele ku ku aka presence ya bindzu hi social media ni website ku nyika content yo tsakisa ni ku pfuna vanhu ku hlaya ku vona kumbe ku hakela ku tirhisa promotions discounts kumbe give aways ku koka vanhu ku hlanganyela ni vanghani ni community ku kombisa value ni ku xixima feedback.

Tindlela tin'wani leti tirhaka ku xavisa swilo leswi endliwaka hi mavoko ku tirhisa social media, Facebook, Instagram, TikTok ku kombisa ni ku xava swilo ku aka online store hi platforms tanihi ETCI Shopify kumbe ku hlanganyela eka markets craft fair kumbe local events ku endla collaborations ni influencers ku koka vanghani ni buyers ku tirhisa promotions ni discounts ku tsaka vanhu ku xava.

Tiwebusayiti leti ti ku xavisa swifaniso ti katsa Shatter stock, stock, images, alarm hi stock ina mihleketo leyinene hikuva tiwebusayiti leti ti khotla exposure ti pfuna ku xavisa hi world wide audience naswona ti endla leswaku Makhensa a kota ku kuma income hi digital content yakwe.

Social media website block community engagement promotion ni trials.

Ti-influencer ti tirhisana na ti-brand ku endla mali hi ku ku tirhisa sponsored sports, post ni content kongomisa brand u tlhela u hlanganyela eka marketing ku kuma khomixini hi ku xava ka followers ku hakela events promotions kumbe give aways hi ku seketela brand ku aka collaborations kumbe partnerships ku xava income ni exposure.

Suzan a nga tirhisa social media promotions referrals ni ku khathalela minxavo ya vaxavi.

Tipulatifomo leti nga pfuna Jacop ti katsa ku nyika tidyondzo ta online hi ku rhangisa modules ku fikelela swichudeni swo tala hi tidyondzo ta yunivhesithi level teachable ku tumbuluxa ni ku xixima tidyondzo hi ndlela ya professional academy ku dyondzisa swikolo ni swiyimo swa economics hi mahala skill share ku hlanganyela ni swi ni swichudeni hi projects ni tutorials.

Ku hlamula hi ku khoma ntshembo ku kombisa swiletelo swa ntiyiso ni ku tirhisa vukorhokeri bya mintirho yo sirhelela mavunwa.

Makhombo lama vanhu va nga hlanganaka na wona hi ku tlanga mitlangu eka inthanete i ku hatlisa ku hlangana ni vanhu lava nga ri ki va ntiyiso ku xaxameta hi vutshunguri bya mihleketo ku khomiwa hi mindyangu ya mabindzu scams ku lahleka ka vuhlayiseki bya data ku hlangana ni vuxaka lebyi nga na khombo na ku hakeriwa ke ka akhawunti.

A ndzi nge pfumeleli leswin'wani a hlangana ni vatlangi lava a va tivaka ntsena eka inthanete swi endla leswaku ku humelela mikhombo leyi fanaka hi ku hatlisa ku hlangana ni vanhu lava nga ri ki va ntiyiso ku xaxameta hi vutshunguri bya mihleketo kumbe ku khomiwa hi mindyangu ya mabindzu ku va ni vuxaka lebyinene hi ku sirhelela switshembiso leswaku n'wana a ta tshama a tshama a a kwetsima ni ku hlayisa vuhlayiseki bya yena.

Magoza ya ku hlayisa n'wana hi inthanete ma katsa ku tirhisa private settings ku dyondzisa ku sirhelela hi ku tirhisa inthanete ku tirhisa parental controls ku vulavula hi nkarhi hinkwawo hi ku tirhisa inthanete na ku landzela mitlangu ya vana.

N'wana a nga fanelanga ku tshamela ku tlanga mitlangu ntsena hikwalaho ko leswaku ku hatlisa ku tshama eka tikhompyuta ni le ka tiqingho ta le nyongeni swi nga khumba vuhlayiseki bya yena bya mihleketo ni rihanyo ra mbilu ku tirhisa nkarhi ni ku engetela hi mitlangu yin'wani yo fana ni ku hlanganyela ni swikepe swa le ndlwini ku dyondza ku tirhisa mapurogiramu ya ku hlaya ni ku tirhisa nkarhi wa ndzilo swi pfuna n'wana ku tihisa nkarhi hi ndlela leyinene ku tiyisisa vuhlayiseki ni ku antswisa vutshunguri bya yena.

Mintolovelo yo garingela switori swa khale ya ha ri kona hikuva ku dyondza switori swi pfuna ku tumbuluxa mianakanyo ku antswisa rihanyo ra mihleketo ni ku tumbuluxa vuxaka exikarhini ka vabyari van'wana.

Hi masiku lawa vana a va tshami va yimbelela tinsimu hikuva ku hatlisa ku tirhisana na switirhisiwa swa digital ni ku fokotela ka nkarhi wa ndyangu swi ndlela leyi va dyondzaka ha yona.

Lavakulu ni lavatsongo va nga tlanga ka swin'we mitlangu yo fana ni Treasure Hunt mitlangu ya ntumbuluko Crafts ku ku teka mintsungu ya swakudya ni ku hlanganyela hi mitlangu yo biha ku .

Mitlangu yi vumba vunghana eka vana hikuva yi endla leswaku va hlanganyela ku tshembana ni ku tumbuluxa vuxaka hi ku tirhisa timfanelo ta nkoka.

Tumbuluxa xinavetiso lexi xi ringanaka xi olovaka ku xi endla xi dyondzisa ni ku khoma ku hlanganyela ka valandzeri.

Vuhungasi lebyi vana xikan'we ni vantshwa va nga yi endlaka i mitlangu ya le inthaneteni hikuva yi olova ku fikelela hi switirhisiwa swa digital naswona yi khoma ku tsakela ka vona ku tlula mitlangu yo endla le handle.

Caster Semenya u fikise ku duma lokukulu eka ntshembo wa ku tsutsuma ku hlula vantshwa va le handle hi ku hlula tintangha ta yena hi ku hatlisa ni mpfuka yo hambanahambana leswi swi ni nyikile ku hlula ni ku fikelela swidlodlo ni timali to tala hi ku tirhisa vutihlamuleri bya yena eka mitlangu ya misava ni ku duma ka yena.